Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileteroniki go ka nna motshameko ka gonne go tlhokomela bokgoni jwa go akanya ka pela maano le go dirisana le ba .

Go tshameka, go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileteroniki, go ka nna motshameko ka gonne go tlhokomela bokgoni jwa go akanya ka pela .

Fa o rata metshameko e e nang le kgaisano e e tseneletseng, o ka leka tse di latelang, tse di mešwa kgotsa tse di ntseng di tumile, go tshwana jaaka e-football-o kgotsa FIFA.

Didiriswa tsa seileketeroniki tsa metshameko di fetotse thata tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone mo nakong ya gompieno. Ka tsona, batho ba ka tshameka metshameko ya ya boleng jo bo kwa godimo.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya mogala o mo o matlhajana ke gore e kgona go nkopanya le batho ba bangwe, le go ntsha monwana wa tlhodisano. Ke e rata ka gonne e kgatlha, e na le ditshwantsho tse di matlhagatlhaga .

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo internet-eng, go tlhokega sediriswa sa mogala o o matlhajana kgotsa kgolagano ya internet-e.

Metshameko e e mo inthaneteng e ka go ama ka ditsela di le mmalwa, go tshwana jaaka matlho a gago a nna botlhoko kgotsa mmele o nna botlhoko fa o sa kgaotse. Motshameko o ke o ratang thata mo inthaneteng ke wa FIFA.

Metshameko ya mo inthaneteng e batla data, ka gonne ga o tshameke o le nosi, o tshameka le batho ba mafatshe a mangwe. Gore o nne le data, kgotsa gore o kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tshwanetse go reka data gore o kgone go tshameka le batho ba merafe e mengwe, kgotsa ba kwa mafatsheng a mangwe.

Mabaka a a dirang gore batho ba kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke gore motshegare ga ba kgone go tshameka, ka gonne ba tshwanetse go dira ditiro tsa mo ntlong, ba bangwe ba kwa ditirong. Jaanong ba kgona go tshameka masigo. Fa o batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng ka data e e kwa , e ka data e e kwa tlase, o tshwanetse go-go tlhopha motshameko mo internet-eng o o sa jeng data, ka gonne go na le metshameko e mengwe e e batlang data e ya tlhwatlhwa ya kwa godimo.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona, ka gonne motho o kgona go ikentsha bodutu ka go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Le fa o sena ditsala, o kgona go tshameka motshameko wa mo inthaneteng. Gore metshameko ya mo internet-e e ne e seyo, e ne e se teng bogologolo. Ke gore, bogologolotala go ne go sena megala ya letheka e ma, e e matlhajana, go tshwana le ya ya segompieno.